Ingangumbono omhle ukuba abantu abaphangelayo nabantwana bezikolo bakwazi ukufumana le Wi-Fi yasimahla. Iza kunceda ukuba abo baphangelayo bakwazi ukunxulumana nokuqhagamshelana nabaqeshi babo. Nabantwana besikolo bangakwazi ukwenza imisebenzi yesikolo besebenzisa le Wi-Fi yasimahla.

Iyazama ukufikeleleka kodwa imali ingathi yenyuka mihla le.

Ndingavakalelwa kabuhlungu kakhulu kuba kaloku ndingabe kanti mhlawumbi ndivuke ndizixelele ukuba ndiza kubukela kodwa ngoku ngenxa yale miba yokuhambelana, ngoku iimeko azivumi.

Nam ndikule pesenti yesithoba esakhetha iialbham. Zimnandi kakhulu iialbham futhi uba noluhlu oluninzi onokukhetha kulo iingoma ozithandayo ezininzi kunokumamela ingoma enye.

Ndingakhetha iShowmax. IShowmax inezinto ezininzi endinokukwazi ukuzisebenzisa nakubomi bam. Isixhobo endithanda ukusisebenzisa si-smartphone, ndenzela lula ukuba andikwazi ukungena ngokhawuleza futhi ndiyakwazi nokufumana i-intanethi ngendlela eza kwenza into yokuba nabanye abantu bakwazi ukusebenzisa le intanethi inye.

Ndingaqale ndimbuze ukuba yimalini le anayo ukuze azokwazi ukuthenga le datha. Ndingambuza nento yokuba xa efaka i-airtime udla ngokuyifaka njani. Okwesithathu, yintoni ayikhumbulayo ngokuthenga idatha. Uba akanalo kwaphela ulwazi ngale mibuzo, ndingamfundisa ke ngoku ukuyifaka kakuhle nokuthenga idatha efowunini yakhe. Ukubuza le mibuzo kuza kumnceda into yokuba naxa ndingekho akwazi ukucinga ngayo aze akwazi ke ngoku ukuzicofela ngokwakhe naxa engenawo umntwana othembekileyo osecaleni kwakhe.

Ukuba iyayisebenzisa iSIM card, ndingathatha iSIM card yaloo Wi-Fi ndiyifake efowunini khona ukuze siqhubeke siyisebenzisa loo Wi-Fi. Kanti ukuba akunjalo kungenzeka ukuba esi sixhobo siyakwazi ukutshajwa ngoko ndingafaka kwitshaji ngaphambi kokuba umbane umke, khona ukuze xa umbane ethe wamka, ndikwazi ukusisebenzisa eso sixhobo seWi-Fi.

Yho! Ntombi, uyayazi ingxaki esikuyo yokuphelelwa yidatha. Ndithi ndiye ndafumana kanye loo nto. Ndiyakucela wethu ntombi, khawundincede usele unditshekishela le nto apha, undijongele kwi-intanethi. Uyayibona kaloku lo msebenzi esiwunikiweyo wesikolo, ngoku kukho izinto endingakhange ndizigqibezele. Ndiyakucela wethu intombi, khawundincede, khawundincede mhlobam. Yho, uyayazi, la maxabiso edatha asoloko ephezulu. Ngoku imali endinayo yeyoba ndikwazi ukuthenga ukutya ngomso, andinayo eyokuthenga idatha. Ukuba nje ungandinceda nje apho, yho, ingaba uyidlalile indima enkulu. Makhulu kakhulu kangangokuba ukhona obekhalaza kum esithi akwakwazanga uwenza umsebenzi wesikolo kuba yena imali anayo ayaneli into yoba mayithenge nedatha le incinci. Andiyazi ke, lilizwe esiphila kulo wethu intombi. Izinto nje ziyadura, ziyadura, ziyadura. Khawundincede ke mhlobam, uyeva? Enkosi sisi.

Ndicinga ukuba abantu abatsha baye bayixabisa kakhulu into yokuba namaqonga eintanethi awongezelelekileyo. Le nto inceda ukuba akwazi ukunxibelelana nabahlobo babo, nokukwazi ukwenza imisebenzi yesikolo ngaphandle nje kwenkxalabo. Kodwa mna ndinalo uvuyo ngaloo nto.

Ewe, ndiwubona ingumbono olungileyo. Kaloku le nto iza kunceda ukuba abantu basoloko beqhagamshelana futhi benxibelelana. Inceda nokuba xa umntu eziva esengozini akwazi ukuthetha kwangethuba ukuze akwazi ukufumana uncedo.

Kakhulu, ingapheleli kuphela ukunceda abantu abaphangelayo kodwa nabantwana besikolo. Kaloku siphuma kwiintsapho ezingafaniyo, abanye abathathi ntweni. Ngoku ukuthenga idatha isoloko iluxanduva kwezinye iintsapho. Ngoku ukuba nayo le Wi-Fi kwizikhululo zikaloliwe kuzawunceda wonke umntu. Inceda abantu abaphangelayo ukuba bakwazi ukuwugqiba kwangethuba umsebenzi wabo, abantwana besikolo bakwazi ukwenza umsebenzi wabo. Mhlawumbi ebebefanele ukuba bawenza emakhaya kodwa ngenxa yokuba bengenamali bakwazi ke ngoku ukusebenzisa le Wi-Fi ukuze bagqibe umsebenzi wabo wesikolo. Kuquka naxa kubhalwa ii-exams phakathi enyakeni naxa uphela unyaka, izawubanceda kakhulu into yoba bakwazi ukulungiselela kwangethuba, befunda belungiselela kanye ezo mviwo.

Ngenxa yamaxabiso aphezulu okuthenga idatha abanye abantu abakwazi ukukhangela umsebenzi, bangakwazi nokuwufumana. Ngoba noba liyavela elo thuba, mhlawumbi ukuba abakwazanga ukuthenga idatha ngoku abakwazi ukuwufumana laa msebenzi kuba kukho izinto ekufuneka bezifakile ukuze bazokwazi uwufaka loo msebenzi. Nditsho naxa bewukhangela, kukho izinto ekufuneka bezifakile ukuze bawufumane loo msebenzi. Ngoku ke ngenxa yamaxabiso baye bangakwazi ukuyikhangela kakuhle imisebenzi, ngenxa yamaxabiso amakhulu, axhomileyo akhoyo apha eMzantsi Afrika.

Ngeendlela ezahlukahlukeneyo. Okokuqala, uye wehlise iqhosha apha efowunini yakho ukuze uzokwazi okucofa kule ndawo iWiFi yakho edibana ngayo kakuhle nefowuni yakho. Xa ucofe isidala phana iyakwazi ke ngoku ukusa ngqo apho uzawufumana khona iphasiwedi yeWi-Fi yakho. Kanti ukuba akunjalo, mna ndingumntu othanda ubhala phantsi ezinye izinto, ngoko ndingakhangela apho ndiyibhatala khona iphasiwedi yefowuni yam. Kanti ukuba akunjalo ndisenokujonga apha emva kweWi-Fi, kwezi zinto zisetyenziswayo zeWi-Fi siyakwazi ukujonga phaa ngaphantsi ukuba iphasiwedi ayikho kusini na.